Uma bengingaba nekhono lokuklama ithuluzi elisha lokuxilonga igciwane le-COVID-19 bekungaba ithuluzi ukuze elincane elingasetshenziswa umuntu oyedwa libe elakhe, ayi elabantu abaningi ngoba lokho kungakwenza ukuthi imiphumela kungenzeka iphambane. Kodwa uma kungelakho wedwa imiphumela izobe iqondane nawe wedwa, izobe ingasaphambaniswa neyomunye umuntu. Amaphutha phela ayenzeka ebantwini njengoba singabantu. Kepha uma ithuluzi lizokhandelwa umuntu oyedwa ukuba lisebenze emuntwini oyedwa, lokho kungagwema amaphutha kanti futhi kungandisa, kungenza kube lula ukuthi lisheshe litholakale igciwane emuntwini, alapheke ngoba uma igciwane usheshe walithola ukulelapha kuba lula.

Uma umuntu ephethwe umkhuhlane uyaye asebenzise omhlonyane awubilise ebese eyawuphuza kanye nenkalane. Okunye okusizayo ukuba achathe akhiphe lo kushisa okugcwele emzimbeni ebese ephuza amakhambi esintu ukuze kwehle umkhuhlane. Uma ngabe ebona ukuthi awehli uyaye agqume ngesihlahla okuthiwa ugomu enzele ukuba ukushisa kuphume emzimbeni futhi ahogele lowo muthi lowo ungene ngaphakathi esifubeni uthambise la okome khona. Nawo futhi ugomu uyaphuzwa, uyawubilisa, uwupholise ubese uwuphuza nje, ulokhu uwuphuza nje. Nawe uzobona nje emva kwey'nsuku ey'mbili ey'ntathu ukuba ayi umkhuhlane wami usuyadamba. Awuyeki-ke ukuwuphuza ngoba nakhu uyadamba, uyawuphuza uze uphele nya umkhuhlane.

Abaholi bendabuko, amasonto nezinkole bengasiza ngokuba bafundise abantu ukuthi umuntu okhubazekile ungumuntu ophelele njengami nawe, ungumuntu futhi onengqondo ocabangayo njengami nawe. Asikho isidingo sukuba sibaphathise okwabantukazana abantu abancane abangenangqondo. Uma umuntu ekhubazekile mphathe ngale ndlela ongaphatha ngayo umngane wakho noma ongaphatha sakho. Indlela yokukhuluma nomuntu okhubazekile ayifane nendlela okhuluma ngayo nomngani wami, noma unozwelo umzwela kodwa ungakubonisi ngoba lokho kwenza ukuba azenyeze. Bengasiza ngokuthi bafundise abantu abakhubazekile ukuba bazethembe emiphakathini, futhi nabo bazibone bebalulekile emiphakathini ngoba bangamalunga abalulekile omphakathi. Kubalulekile ukuba sibahloniphe futhi sibathande.

Izibhedlela zikahulumeni zivamise ukugcwala ngokweqile kanti nenani labasebenzi liyaye libe ngaphansi kwenani leziguli. Lokho kudala ukuthi abantu bagcina sebehlale isikhathi eside esibhedlela, noma belithola usizo bathole usizo olungalingene noma oluncane. Uma ungumphathi wesibhedlela-ke wenzanjani ukuze ugweme lokho? Futhi yini oyenzayo ukuze ulungiselele abantu bakho ngendlela? Uma ngabe abantu bebaningi niyakwazi yini ukwandisa abasebenzi bezempilo ukuze kusizakale abantu abaningi ngesikhathi? Futhi niyakunaka yini ukuthi iziphi izinsuku la gcwala khona kakhulu emtholampilo, nenzenjani ngalezo y'nsuku lezo? Kuney'guli lezi ey'gula kakhulu ey'ngasakwazi ukuphuma endlini lezi ey'fana nezaguga, niyakwazi yini ukuphuma niye kizo ngoba nazo zibuye zihlale ezibhedlela, umuntu ahlale usuku lonke engasizwa muntu. Niyaphuma yini niye emizini niyozibonela khona?

Uma ngabe umuntu esamdala fuze engabe kunendlela emitholampilo eyenza ngayo ukuba umuntu athole imishanguzo yakhe noma imithi namaphilisi akhe ngesikhathi, kungamphoqi ukuthi njalo nje agibele ayobamba olayini abade basesibhedlela. Kodwa lokho akwenzeki ngoba izindawo ey'ningi ikakhulukazi iy'ndawo zasemakhaya azinawo amakheli. Ngakho-ke kungaba nzima ukuthi zikwazi ukuthi amaphilisi lawa nemishanguzo aya kephi, aya kuwomuphi umuntu. Nemizi miningi, kanti futhi ayinawo amakheli. Nemigwaqo yasemakhaya akuyona imigwaqo ehlelekile kahle hle. Akufanele ngabe umuntu omdala oseneminyaka engamashumi ayisikhombisa nambili usahamba ayobamba olayini.